Ina ndza pfumela. Nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi. Hikuva data maxavelo ma yona ka nkarhi wa sweswi, ma le henhla. Ntsengo wa ku xava data wu le henhla swa xiyimo xa ku chavisa.

Nxavo ya data ya Vodacom na MTN ya hambanile hi mintsengo leyi va xavisaka data ya vona hi yona. Mina ndzi nga langa minxavo ya Vodacom hikuva, va na swiphemu swa ku hambana swa ti-data. Swin'wana swi chipile wa swi kota ku swi fikelela.

ndzi titwa ndzi hlundzukile hi matimba hikuva, mali ya mina swi fana no yo lova. Ndzi nga ndzi va ndzi nga yi tirhisanga data, yona yo expire-ra ya ha tele. Swa hlundzukisa.

Hi n'hweti data ndzi tatisa kan'we, hikuva ndzi xava liya ya ku tshama n'hweti hinkwayo. Nhlayo wa yona wu va wu tele, naswona ntsengo lowu ndzi wu xavaka hi yona wu chipile. Ndzi yi xava eka Vodacom.

Data ya tiselifoni i mpfumelelo u wu xavaka eka netiweke leyi u yi tirhisaka. Leswaku u ta kota ku nghena eka inthanete, u tirhisa inthanete hi laha u lavaka ha kona.

Ndzi veka swipimelo swa data leyi ndzi yi tirhisaka siku rin'wana na rin'wana. En'hwetini ndzi hlayela ku ta fika data leyi ndzi nga na yona, kutani hi siku ndzi ta tirhisa data yo karhi.

Hikuva eka swiphemu swa ku tala, Wi-Fi yi hakeriwa kan'we en'hwetini, u tirhisa data hi laha ku nga heriki.

Ndza tiyisisa leswaku data ya mina a ndzi yi tirhisi swilo swo ka swi nga pfuni nchumu. Naswona ndza hlayela hi siku swa ku ndzi tirhisa data ya ku fika hi kwihi. Nakona loko ndzi vona ku yi ya ku heleni, ndza hunguta matirhiselo ya data ya mina.

I ku va munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku nghena eka inthanete, a tirhisa a endla swilo leswi a swi lavaka. Hikuva inthanete ya pfuna, yi na swilo swa ku tala.

I ku va u tirhisa ti-Wi-Fi ta mahala lomu emavhengeleni ni le madorobeni, u download-a leswi u swi lavaka, swi tshama efowunini. Swin'wana i ku ti pimela leswaku u yi tirhisa njhani data ya wena, na ku va u hunguta ntirhiselo wa data.

Ku durha ka data ku khumba machudeni hikuva, a va ha swi koti ku fikelela leswi va swi lavaka eka inthanete. Exikolweni va nyikiwa ti-research ni ti-assignment ku va ya research-a. Se loko data yi durha a va ha swi koti ku research-a, swi endla ku va salela ndzhaku eka tidyondzo ta vona.

Va endlela leswaku vuxavi bya data byi va byi olovile, naswona wun'wani na wun'wani laha a lavaka ku xava data a yi kuma hi ndlela ya ku olova.

Xo sungula i mali, i ku wa fikelela ku xava data yo karhi. Naswona xa vumbirhi ku nga va ku ri leswaku u lava ku yi tirhisa yini data ya wena.

Wa tshikelela hikuva vanhu vo tala a va ha swi koti ku nghena eka inthanete, va ya lava leswi va swi lavaka. Hikuva ntsengo wa data wu le henhla ngopfu.

Mina lexi ni kucetelaka eka vaphakeri vambirhi va ku xavisa data, ku nga va ku ri ntsengo wa data naswona nhlayo ya data na yona yi nga ni kucetela. Na ku va yi tshama masiku mangani yi nga se expire-a.

I ku va tinetiweke tin'wani ti va ti ri na ti-customer titsongo. Kambe tin'wani ti na netiweke ya ku tiya yi tshama ti khomile tifonini.

Data kumbe data bundle swi tirha ku va mi tirhisa foni leswaku u nghena eka internet, u search leswi u swi lavaka, naswona swo xaviwa hi mali loko swi hela.

I ku va vanhu vo tala eka masiku lawa va tirhisa ngopfu inthanete, vanhu vo tala va tshembele eka inthanete ku endla swilo swo tala, se swi endla leswaku data na vaxavisi va data va kota ku yi durhisa.

Nxavo wa data eka nkarhi wa sweswi wu le ka

Munhu a nga kota ku tirhisa data ku va a nghena eka inthanete, a secha swilo ku vona mimepe, ku hlaya mahungu, ku nghena eka social media naswona van'wana va tirhisa data ku nghena eka internet vatirha hikuva mitirho yin'wana masiku lawa wa tirha online.

H ku tirhisa data u nga kotelela ku fikelela swilo swo tala, u nga endla ti-video call ni maxaka ni vanghana, u nga kota ku attend ti-meeting ta le ntirhweni online. Naswona u nga kota ku ku yi tirhisa ka swa entertainment, ku nga social media ku vona swa tifilimu na swa mitlangu.

Data na matirhiselo ya Wi-Fi a swi hambananga hikuva hinkwaswo swi tirha xilo xin'we.

Ku pfaleriwa ka data hiloko data ya wena yi herile u nga ha swi koti ku nghena eka inthanete loko u lava ku nghena.

Ina ku hambana ka kona eka ku durha eka ti-data ta three g, four g na five g, hikuva na rivilo ra tona ti-data leti a ti fani ku nghena eka inthanete.

Ina ku tirhisa ku bela riqingho hi vhidiyo ku tirhisa data yo tala, ku tlula ku tlula ya riqingho ra video. Hikuva ya video data yi va yi kha yi tirha ku fambisa rito na video ya wena.

Ndzi vona swi nga ri kahle hikuva data yona ya expire, wena u va u nga se yi tirhisa naswona u va u tirhisile mali ku xava data. Loko yi expire swi fana na ku mali ya wena u yo yi cukumeta hikuva data u va u nga yi tirhisanga.

Nkoka wo xava mobile data i ku va u ta kota ku endla swilo swa ku hambanahambana hi smartphone xa wena, u nga kota ku nghena eka inthanete. Eka inthanete u endla swilo swa ku hambanahambana u kota ku vona tifilimi, u kota ku vona swa mitlangu, ku hlaya mahungu, ku nghena eka social media ni swin'wana swo hambanahambana leswi u nga swi endlaku eka inthanete.

Pulani ya data ya ti-cellphone ya xaveka hi leyi ku nyikaka data ya ko tala leswaku u nga kota ku yi tirhisa n'hweti yi ze yi hela data wa ha ri na yona leswaku.

Tihakelo leti fihliweke i ku va data ya wena ya kota ku tipfuxela hi yoxe na, na ku va data ya wena yi ya teka nkarhi wa ku fika hi kwihi ku hela. Naswona swin'wana ku va ku ri data ya wena yi na xipidi xa ku fika hi kwihi.

Data loko yi herile u yi xava ku fana na moya loko u xava moya wa riqingho ku nga airtime, loko u lava ku endla riqingho se na data u yi xavisa sweswo. U nga yi xava emavhengeleni nakambe u nga yi xava cellphone ya wena u karhi u tirhisa bank ya wena.